Tsela e lokileng ya ho hlokomela batsofe ke hore ho be le motho a dulang a le teng ntlong ho bona hore ba nwa melemo ya bona hantle, ba ja hantle, ba hlapa hantle. Hore ba dule ba hlokomelehile.

Ke nahana hore ho jwalo. Tabeng ya batsofe mmuso o etsa bo nnete ba hore batsofe ha ba sokole dipetleleng. Hobane ha ba fihla ho thuswa bone pele dipetleleng.

Ke nahana tsela eo e ka etsuwang ke hore ba hire batho ba tla tla ba ba etela batsofe moo ba dulang teng ho ba thusa ka melemo ya bona. Ba tla ba tlisetsa ditlhare tsa bona tseo ba di hlokang kapa ba tlisitse koloi ya mobile haufinyana le moo mo ba dulang teng sebakeng se seng le se seng. Hore ba tle ba tsebe ho kgona ho thusahala ka ntle ho sebedisa tjhelete.

Ke nahana hore ho tlaba molemo ha bakganni ba dikoloi ba ka thusa kapa hona le batho ba thusang batsofe ho palama dikoloi. Le hore ba dule hantle ba phutholohile ka hara dikoloi.

Hore nkgono a seke a lebala ho ya sepetlele, ke tla ngola mohaleng wa ka letsatsi leo a tlameha ho ya sepetlele ka lona. Mme ke mo hopotse letsatsi tse pele a ya sepetlele, ke be ke mo hopotse le hoseng hoo ha letsatsi le a tlamehang ho ya sepetlele ka ka yona hore a seke a lebala.

Ha ke nahane ho lokile hore ba bone dingaka tsa mmuso hobane ha di ngata dingaka tsa mmuso. Dipetleleng tsa poraefete ba tla thola le di ditlhare tse thusang. Mme ke nahana hore ho ka ba botoka mmuso ha o ka wa ntsha tjhelete hore batsofe ke ba kgone ho, ho ya dipetleleng tsa private kapa ho ya ho bona dingaka tsa private hore batle ba tsebe ho thuseha.

Hore batsofe ba phele bophelo bo monate. Ba tlameha ho etsa bo nnete ba hore ba dule ba thabile ka dinako tsohle. Ba ja dijo tse hlwekileng tse bolokehileng, ba nwa le metsi a mangata.

Ke nahana hore hona le dintho tseo ke tla di tjhentjha hobane nako ya hona jwale ha e sa tshwana le nako ya pele. Dintho tse ngata di tjhentjhile haholo. Mme dintho tseo batho ba di etsang ho lokisetsa batsofe ba bone ke hona hore ba bone dingaka tsa bo private. Ke yona e nka lakatsang ho e etsetsa nkgono wa ka.

Ke nahana hore ke ba ise sebakeng mo hlokomelang batsofe teng. Kapa ke batle motho o a tla patalwa ka kgwedi, a tla dulang le bone a ba hlokomele.

Ke nahana hore ha ba phele hantle mahae hobane ba se ba tlwaetse ho dula toropong. E ne ke nahana hape hore taba e etsang hore ba kgutlele mahae ke hobane ha ba sa hlotse ba na le tjhelete ya ho phela bophelo boo ba toropong.

Ke nahana hore setjhaba se ka batla batho ka hara motse ba sehlopha ba tla patalwang hore ba nne ba ba tsamaye tseleng e nngwe le e nngwe, ho sheba hore na ha hona batho ba senyetsang batho. Kapo mo ntlong e nngwe le e nngwe moo ho nang le batsofe ba kenye di-camera hore di dula di shebile boshodu bo etsahalang. Mme di etse di-alarm hore maponesa kapa batho ba haufinyana ba tle ba bone hore ho na le sengwe se etsahalang.

Ke le bitseditse kopanong ena hore re tlo bua ka taba ya metsi le motlakase. Haholoholo metsi. Jwalo ka e le one o re re se tlang re phela ntle le one. Ke ne ke nahana hore batsofe ha metsi a kwalletswe ba dule ba tlisetswa metsi hore ba seke ba ba lo kga metsi hole hobane ba se ba tsofetse haholo. Re etse bo nnete ba hore ba dula ba na le metsi matlong a bona.

Ha ke tlo dumellana le mohaisane wa ka. Ke tlo isa nkgono wa ka ngakeng sepetlele sa private kapa clinic-ing ya private hore a tle a tsebe ho lekola nkgono a shebe hore na o tshwerwe ke eng. Mme ka morao ho moo ke hona ke tla ya ngakeng ya ya setso.

Ntatemoholo, bophelo ba hao bo tlile pele. Mme ke kopa hore o ye sepetlele ngaka a tle a tsebe ho thusa. Ao fe meriana eo lokelang hore o e nwe.

Dintho tseo ke kopanang le tsona ha ke tjhakela batsofe, ke tulo eo ba dulang ho yona. E tlabe e sa hlweka, le hore le bona batsofe ba tle ba ba sa ba sa itlhwekisa le dijo tseo ba di jang. Ha se dijo tse tse tse loketseng mmele wa bona tse ba tlamehang ho di ja, tse bolokehileng.

Ke tlo bua le mosebetsi wa setjhaba hore a shebe hore na motsofe oo ba mo tshwara jwang. Haeba a bona ba sa mo tshware hantle, ba tsamaise motho a mo hlokomelang. Mme ba batle motho e mong a tla tshwara motsofe oo hantle.

Dintho tseo ke nahanang ke hore re tlameha ho hlapisa batsofe ha ba ha ba sa hlotse ba kgona ho itlhapisa. Re tlameha re bone hore ditulo tseo tulo eo ba dulang ho yona ntlong ho ho hlwekile le hore ba ja dijo tse hantle.

Nna ke bona e le ntho e ntle. Ha ele hore bana ha ba kgone ho hlokomela batswadi ba bone, ho na le ho hore batswadi ba bona ba dule ba le bang matlong ao ho sena motho ya ba hlokomelang. Jwale lehae la maqheku ke bona e le ntho e ntle.

Nna nka thusa motsofe wa heso ka ho hlwekisa ka tlung, ho mo phehela ho etsa bo nnete ba hore o nwa meriana ya hae le dipidisi tsa hae hantle.

Nka batla bahlokomedi ba bang ba tla kenela bao ba sa kgoneng ho tla mosebetsing. Bao bahlokomedi ba tla be ke ba batlile ke ba se nang ho hlokomela batsofe letsatsi le letsatsi. Ke bao ba tla bitswa fela ha hona le mosebetsi wa tshohanyetso.

Nna mo ke dulang teng. Ho na le mahae a maqheku empa ha ba robaletse. Maqheku a ya hoseng, ba fuwa dijo, ba nwa meriana ya bone, ba ba tsamaya ha letsatsi le dikela. Ke ho ya moo ke nako e ka etsang metsotso e leshome empa ha ba dule moo, ba robaletse ba tla ba tsamaya.